EsiNdebeleni sinomrorho womnawa, sibe nomrorho wamasela sibe kunomrorho wamathanga, sibe nomtjhatjha begodu sinerude.

Kuqakathekile ngombana, umrorho uyabarhelebha bonyana bakwazi ukuqini emathanjeni, begodu bakghonu ukukhula masinyana. Bakghone neengqondwezi ukuthi bakghona ukuthi zivuleke, bakghonu ukufokhasa neenkolweni.

Amanzi abhoriweko, angakghona bonyana athelelele amasimu aseSewula Afrika, ngombana amanzi abhoriweko, ayaziphumela mtjha utjhile. Akunakuthi langelinye avaliwe, langelinye ayaphuma, avele ayaziphumela. Lapho khona, amasimu weAfrikha angazala manzi zombelele, jikelele i-Afrika yoke.

Elizibandakanya khulu endabeni zokulima, yilutjha lemakhaya. Kubayini ngitjho njalo, ngombana edorobheni akukho lakhona bangalima khona njenge emakhaya. Iindawo zedorobheni zincani, begodu akukho lakhona bangakghona khona ukuthi batjale, bakwazi ukuzilimela. Eendaweni zangekhaya, iindawo zakhona zivulekile, begodu ihlabathi yakhona inonile. Ukuthi abantu bangakghona ukuthi batjale, bavune ukudla, iindawo zabo nazo zivulekile.

Ukudla erhelebha khulukhulu emzimbeni, erhelebha abentwana nabantu abakhulu. Awukabhalwa bonyana, udliwa babantu abakhulu bodwa nofana abentwana. Urhelebha khulukhulu abantu abakhulu, ngombana bona sebabakhulu amathambabo, sekabalula acega lula. Mabandla umrorho uyabarhelebha emzimbeni neengqondweni, bonyana bakwazi ukuthi umzimba lo, uphile uberega bangasoloku umzimba lo ubophene.

Abalimi bazithola basekingeni ekulukulu, ngendaba yokukhamba kwamanzi, ngombana ukutlhayela kwamanzi, kwenza bonyana iintjalo zabo zingakhuli kuhle zingakhiphi ukudla okuhle, begodu ukuthengisa, abakghoni ukuthengisa, amanzi la, abafaka ekingeni. Angiboni bonyana ukhona umuntu olimako ojabulako nakatlhayelelwa mamanzi. Ngiyacabanga bonyana naye uyahlukumezeka emoyeni, ngombana uyazi bonyana irhhwebo lakhe, alikazu ukukhamba losoloko lijamile. Ngombana ukudla kwakhe, akusikuhle bonyana angakhamba ayokuthengisela abantu.

I-vithamini etholakala enamuneni, yi-vithamini leskhumba. Iskhumba sakho siba sihle khulu, begodu navane okhubazekileko nawudla amanamune, amanamune ayarhelebha, bonyana inceba lakho livaleke masinyana liphole masinyana, begodu namathambo la, akwazi ukuqina ahlangane masinyana. Awuthathi iskhathi bonyana uphole, nakuvane umuntu odla amanamune, begodu amanamune la, aphinde arhelebhe nengqondo le, ikwazi ukuthi igijime msinyana. Ukwazi ukucabanga masinyana nokhohlwa kungabi yinto oyitjwayelako.

Iphopho iwusiza ngombana ikunikela ama-vithamini amanengi, begodu irhelebha amathambo, bonyana akghone ukUberega kuhle. Ungakghoni ukuthi bonyana amathambakho aqinelele phasi, begodu nemkhumbulweni, uzithola asakghona ukukhumbula izinto zakho kuhle, onganakinga, begodi uphola masinyana. Livala namanceba asemzimbenakho.

Awa abazuzi ngokwaneleko, ngombana abanye abalimi beSewula Afrika kade bathoma ukulima, begodu sebaneemali ezinengi, bese kuthi laba abanye aksikade bathome ukulima. So, angekhe kwakghonakala ukuthi, bathole imali elinganako nalabekade bathoma kade ukulima. Laba abathoma kade ukulima, ngibo abathola imali ephezulu, bese laba abeza mva, bona batholi imali engehlanyana kuneyalaba abathoma ukulima phambili.

Ubungozi bokusebenzisa amanzi angakahlanzeki, niyozithola nikugula niberegwa mathumbu, begodu abentwana bangahlongakala, ngebangelo lokuberegisa amanzi angakahlanzeki. Amanzi angakahlanzeki akalungi khulu, emzimbeni womuntu, ayawulimaza. Begodu namathumbo lawo, uwathola adlekile ngaphakathi. Abulalisa namathumbu, abentwana bona basengozini, ngombana bangazithola bahlongakale ngawo wona amanzi lawo.

Ukwakhiwa amanye amadamu, enarheni yangkhethu yeSewula Afrika kungasirhelebha khulu, ngombana amanzi ayastlhayelela njengabantru beSewula Afrika. Ukwakha amanye amadamu kuyosirhelebha, bonyana abalimi nabo bakghone ukulima kuhle. Bangatlhayelelwa mamanzi, begodu intrwezabo bakghonuzenza kuhle. Kokekhambe kuhle, neentjalo zabo zimile kuhle. Ukungezelela kwabo kwamadamu, kungarhelebhi iSewula Afrika khulu, begodu kungaba kuhle khulu, singabonga khulu.

Ihlelo abangalenza kukuthi, ilunga lelunga lemzini labantu abatjha, likhambe leyokuberega liberegele umndeni walo, nofana liberegele abantu elihlala nabo eplasini, ukuze likwazi ukuthola ukudla kwamahala. Ngaleyondlela ilutjha lingazibandakanya eendabeni zokulima.

Mina ngibona, urhulumende ungabarhelebhi ngalitho, ngombana abalimi bahlala balila, batjho bonyana amanzi ayabatshwenya. Amanzi yinto abanganayo, begodu urhulumende obonakala azigedle khulu ekubarhelebheni, ngombana akabathumeli amanzi lawo, begodu akabakheli namadamu. Uthulile akanaki izinto zabantu abafuna irhelebho, njengabalimi. Abalimi bayatlhoga, abanazo izinto zokUberega, zokulima. Urhulumende uthulile akabarhelebhi ngalitho and abantu bemaplasini bayatlhoga abanalitho. Urhulumende kufuneka bonyana afaki isandla kodwana akasifaki isandla.

Emzimbeni womuntu sikghona bonyana sirhelebhe singezelela iingazi, begodu sithinasiqedu ukungezelela iingazi, sikghone nokuthi sikqinise amathambo lawo, ukghone ukuqina emathambeni, begodu sirhelebhe bonyana emkhumbulweni, ungalibalali izinto ukghonu ukukhumbula izinto la uzibeke khona.

Iye umuntru angakghona ukuzitjalela zakhe iinthelo ekhaya, ngombana emakhaya, kukhona laphokhona indawo la, ungazivusela khona nofana ngithi isirhudlwana, la uzivusele khona bonyana uzitjalele iinthelo zakho, iimpinatjhi zakho. Ukghone bonyana ulime khone khaya, kodwana ekhaya ukhumbule bonyana angekhe wakghona ukulima njengemaplasini, ngombana iindawo zangekhaya zincani la khona, ungazivusela khona isirhudlwana sokobana ulime khona. Angeke wakulima izinto ezinengi njengemaplasini. Izinto zakho zekhaya, zokuba zincani angeke zafana njengezemaplasini.

Ibasiza ngombana bakghona ukutjheba, begodu bakghona nokwabela nabomakhelwani babo. Abahlakaniphileko bona lirhelebha ngombana bakghonu ukuthi bayenze ikghwebo ngalo bathengise. Bathengisela abantu, abahlale emaplasinapho, bonyana woke umuntu akghone ukuthi atjheje.

Amalanga wababeregi bemaplasini kufanele alawulwe mnyango wezababeregi, ngombana kufuzeke bonyana basayine ikontraga phasi nabokuthoma ukuberega emaplasini, benzelele bonyana bangakghoni ukubarobha, begodu bakwazi ukuthola iimali zabo nabaphumuko emberegweni. Lokho kufanele bonyana bakwenze nabahlanganyela nomnyango wezababeregi, ukuze bakghone ukuthi babatlolise phasi, babhalise phasi introzabo. Bakwazi ukuthi nabathola nasele sebabakhulu bonyana abasakghoni ukuberega emaplasini bakwazi ukutholi iimali zabo.

Iye kunomthelela omuhle, ngombana umnotho weSewula Afrika ukghona ukuthi uyephezulu, ngombana ukutjalwa kweenthela eSewula Afrika kusilethela abantu abanengi abakghona ukuthi bakwazi ukuthenga, begodu ikwazi godu umnotho weSewula Afrikha uyephezulu, ngombana ukutjalwa kweenthela akwenzi bonyana silahlekelwe ziingidi zamaranda kwenza bonyana zingeni iingidi zamaranda enarheni yekhethu.

Umlimi engimaziko okhe wonakalelwa masimu, mlimi obizwa ngokuthiwa batjho nguMahlangu komtjhiso, ngombana kwathi kutjhisa kusemini ekulu kwavuka umlilo omkhulu obhebhedlako kwabhala bonyana bakghone ukuwucima, ngombana namanzi ayabatlhagisa enarheni yekhethu. Umlilo loya wangeni emasimini watjhiya koke ebekakutjalile, ngalokho wakghona bonyana alahlekelwe ziingidi ezinengi zamaranda, begodu azange akghone, bonyana akwazi ukuthi azibuyise lezongiindi zamaranda, ngombana wathi nakatjela umbuso, umbuso wamtjela bonyana wona awungenindawo eendabeni zokutjhisa kwelanga, ngombana ilanga yinto evele ikhona.

Ezisetjenziswa ukwenza imitjhoga yigaligi mina isthelo engisaziko, ngombana bakghone ukuthi bapeyite ngaso abentwana, begodu abentwana bakghone ukuthi indenabo ibelula nababaseza igaligi. Ebantwini abakhulu ukghona, bonyana ikuvule amehlo angeke ubemumuntu ophathwa yihloko. Angekhe ubemuntu olimazekako emathambeni, nofana ukhohlwe msinya emkhumbulweni. Uzoba muntu okhumbula izinto zakho ngeskhathi, begodu intwezakho zihlale zirerhe.

Ithola ngombana umthetho weSewula Afrika bawutjhentjha, benza bonyana woke umuntu oberega, oberega ama-iri askhombisa. Akghone bonyana akwazi ukuthi athole iimali zakhe ze-UIF, ngombana babonu ukuthi ekadeni, bebarobha abantu abanzima, ngombana bebangabatlolisi phasi, bathi nasele sebaba khulu bangasakghoni ukUberega, bakwazi ukuthola iimali zabo zemberegweni. Yabo bona umbuso bonyana abantu bayalimala, wenza bonyana abantu kungcono batloliswe phasi, bakwazi ukuthola iimali zabo nabaphuma emberegweni.

Iinthelo ezitholakala enarheni yeSewula yeAfrika kutholakala amahabhula, sinamabhanana, sinamasurunamune, sinabonamune, sine-trawberry, begodu siphinde sibe nabophopho. Enarheni yekhethu yeSewula Afrika sineenthelo ezinengi tle, begodu iinthelo zethu zibasihle ziyakarisa, zithi nasiyo zivuna, namaphinatsi sinawo, sinazo izinto ezinengi.

Ibhanana yisthelo sokudla ekseni, begodu siyarhelebha emzimbeni. Sirhelebha ukuthi ungakhohlwa. Sisithelo esifana, nokudlamsinya nangathi ngiyayiqhaza ngcono, begodu siyarhelebha ukuthi, ukwazi ukuthi nawudle sona awulambi msinya, begodu amathambakho la, akghonu ukuthi aberege kuhle, awubinekinga emzimbenakho. Uphila umzimbakho umuhle, uqhazisa utjhayina.

Khulu endabeni yokulima, ngombana abalimi bazithola, banganazo izinto zokuberega bonyana bakwazi ukulima, begodu urhulumende wethu awukazi tjengisi bonyana, ufuna ukubarhelebha abantu abalimako laba. Bazithola banenghonghoyilo ezinengi, begodu badinga irhelebho bonyana babalekelele ngezeemali. Bakwazi ukuthenga amatregere, bakwazi ukuthenga intwezokulima, zoke ezifuneke ekulumeni. Sikhumbule bonyana ukulima, akusiyinto yokudlala kufuneki imali enengi, ukuze bakwazi ukuthi bathole iinthelo ezinengi.

Iimvande ezisemakhaya zirhelebha, ngombana sikghona ukutjala, begodu thina esinganawo amaplasi, sikghona bonyana sizitjalele ngemzi na, sikghonu ukuzivunela, nanoma ukudla kwethu kwangemzini kubakuncani, kodwana siyakghona bonyana sitjale, sivune khona. Irhelebha khulu, nasinganaso isitjhebo siyangena eemvandeni yasekhaya sikhe ispinatjhi, sitjhebe, sidle silale.

Nakufike iinkhukhula ezifana njengalezo kungakose bonyana ngizame ukuyokukhulumisana norhulumende oseduze nathi bonyana angekhe akghone bonyana angiphe imbewu ngikwazi ukutjala. Ngombana iinkhukhula zivelile zakhukhula koke ebengikutjalile begodu ayikho enye into engingayenza. Ngombana ngithethe imalami yokugcina iingidi zamaranda ngathi mina ngiyokuthenga nangiqeda ukuthenga nangiqeda ukutjala iinkhukhula zivele sirhurhule yoke into. Ngingaya kurhulumende oseduze nekhaya ngifike ngimbawe kuhle ngincancabeze bonyana angithengele ezinye nofana ngingazama ukudobhelela khona. Kodwana kokosele ukuthi ngiye kurhulumende akwazi ukungilekelela.

Lokho kubangwa kukobana usuke uthethe iintjalo ezimbili wazitjala endaweni eyodwa lapho ekungafuzeki bonyana iintjalo lezo zihlale zombili. Begodu ukungathengisi kwakho kubangelwa kuthi usathoma ukuvuka akekho umuntu okwaziko abakho abantu abathembako bonyana intozakho zirerhe. Nala utjale khona akusiyindawo la khona ongathi utjala khona ukwazi yokuthengisa ukudla ekuyokudliwa babantu. Abantu bayaqala bonyana ukudla lokho kunjani kurerhe begodu angekhe kwabafaka eenkingeni na.

Hlangana nemihlobo emibili yesiphila esibovu nesimhlophe isiphila esithengwa khulu ngesimhlophe. Ngombana isiphila esimhlophesi ukhumbule bonyana ngiso abagayela ngaso ngiso esikwazi bonyana ukukhipha ipuphu ngiso isiphila esithola esithengiswa khulu ukudlula lesi esinye begodu esimhlophesi abantu bathanda nokusibasa. Abanye bebayasipheka kwenzeka iinto ezinengi ngaso begodu siyarhelebha uyakghona nokusidla sisodwa.

ISewula Afrika yona ayinamasimu amakhulu bonyana bangakghona bonyana batjale ikoroyi yethu. Kuyofuze-ke bonyana sikhambe siyeyoyithenga ngombana angekhe kukghonakale bonyana thina siyitjale ngobunengi. Nasiyoyitjala ngobunengi ayikho iindawo lapho khona iyokuhlala khona akukho lapho khona iyokubakhona nendawo ukuthi ihlale ikwazi ukuhlala imile kuhle irerhe nayikwamanye amazwe.

Ipuphu yesiphila esibovu angisayiboni eentolo ngombana bekuyipuphu yakade begodu abantu banje abasayithengi khulu. Ingakho ingekho eentolo ezinengi seyiyatholakala eentolo eziphasi ngombana ayisanabo abalandeli abanengi khulu. Abantu abanengi sebandla ipuphu emhlophe begodu emhlophe le itjhiphile kunebovu.

Kumele arhwebelane neendawo ezisavukako ngombana lokho kuzomurhelebha khulu bonyana isiphila sakhe saziwe begodu akghone bonyana akwazi nokwabelana norhulumende. Urhulumende akghone bonyana amthengisele sona amenzele imali. Ngombana ukutjala angekhe kumsize ngalithu nangabe akathengisi isiphila sakhe. Uyozithola asekingeni ekulu khulu nakumele atjale.

Iye, kuliqiniso elikhulukhulu lelo ngombana abantu bange-Gauteng abasathengi isiphila begodu abawudli umratha abantu abanengi. Abantu be-Limpopo bona bakhule ngabo isiphila lesi begodu bebatjala kubabantu abazenzela sona ngemaplasini. EGauteng amaplasi akekho kubalulekile bonyana ukhambe uyosithengisa enarheni ye-Limpopo nofana enarheni yemakhaya iindawo zamaplasi. Kulapho khona abasithenga khona khulukhulu isiphila ukuze bakwazi ukuthi bazenzele ipuphu yabo begodu abantu be-Gauteng bona abayijwayeli khulu ipuphu leyo ngombana babantu baseselungwini.

Kuzokurhelebha khulu bonyana ubhore amanzi nofana uthenge izinto la khona kuzokubeka khona amanzi wenzele bonyana isikhathi sesomiso nasifikileko ukwazi bonyana uthelelele ikoroyi yakho. Nofana iplasi lakho wenze bonyana libe seduze nedamu ukwazi bonyana udose amanzi khona edaminapho iintjalo zakho zikwazi ukuhlala zithola amanzi. Begodu lokho kuyorhelebha khulu ngombana angekhe uberegise imali enengi ukudosa amanzi lawo ukuze ukwazi ukuthi uthelelele iintjalo zakho zivuneke kuhle.

Iye, singaletha itjhuguluko ekulu ngombana sikhumbule bonyana isiphila akwenziwa ngaso ipuphu or umratha kuphela. Abanye abantu bayakghona bonyana basidle sisodwa isiphila. Abanye bayakwazi bonyana basidle ngesikhathi samadina kube kudla kwabo. Ukusithengisa kwamanye amazwe kuyosenzela imali enengi begodu umnotho wethu eSewula Afrika singawuthola sewukhuphuke khulukhulu khudlwana ukudlula iminyaka egadungileko.

Kufuneka bonyana uvakatjhele abanikazi bamabubulo lawo ukuze bakwazi ukuthi bakubone begodu babone nezinto ozithengisako. Lokho kuzokusiza khulu ngombana uzokwaziwa, ibhizinisi yakho izokukhamba kuhle. Ibhizinisi ifuna bonyana waziwe ngaphambi kokuthi ukwazi ukuthi uthengise intozakho lezo. Nawungathengisa ungakaziwa angekhe abantu bazithenge izinto zakho lezo. Kuzokufanele bonyana ukhambise ukhambe ngekambiso ererhe begodu ukhambe abantu bakwazi ubatjengisa bonyana wena uthengisa ini.

Imbewu enokudla okunengi ungayithola e-Shoprite lapho kuthengiswa khona ukudla. Ngombana leyo imbewu ikhuliswe kuhle khulu bonyana ikwazi ukuthi ikhiphe ukudla. Nawuthole yona uyifake ehlabathini enonileko uyozithola uthola ukudla okuhle khulu begodu kudlakwakho kuzobe kukarisa. Amanamune wakho bazokwazi ukuthi bawathenge abantu abanengi, uzokuba nabantu abalandeli abanengi bokuthi bakwazi bonyana bathenge amanamunakho.

Kusendaweni ye-Limpopo lapho ama-apula amila ngobunengi begodu mahle khulu. Ngombana ihlabathi yakhona inonile kulapho khona abantu abanengi bawathenge khona begodu imali ongazithola ukuwathenga ngayo yimali ephasi khulu. Ngombana lapho kulapha enziwa khona begodu akakaduri ngaleyondlela ngombana uwathola asesesemaplasini.

Nawudle isiphila uzithola usutha imini yoke begodu awulambi lula njalo ngombana isiphila siqinile sikwazi ukubopha amathumbu isikhathi eside. Angekhe udle njenanje uzithola nawudle sona ekuseni uphinde uyokudla entambama ilanga before litjhinga.

Ama-avokhado afumaneka lula ngombana enarheni yekhethu banengi khulukhulu abantu abawatjalako begodu nabantu abawathengisako.

Umraro ungabangwa kukobana ungathola iinkomo zakho lezo zingadli kuhle nofana zingakakhululeki kuhle lapho zihlala khona. Lokho kunokumthelela omkhulu khulu bonyana iinlwana zakho nofana iinkomo zakho zingabi namakonyana. Kwenzelela bonyana azikahlali kuhle nofana azikakhululeki lapho zikhona nofana ukudla ezikudlako akukalungi akukalungeli zona bonyana zingaba namakonyana.

Iye, mina ngivumelana nabo ngombana iinkomo ezineminyaka emibili inyama yakhona iseseyihle khulu begodu iyadleka ayingenani emazinyweni. Iinkomo zona esele sezidlule iminyaka emibili inyama yakhona iqinile begodu uthi nawuyidlako uyithole ingene emazinyweni. Uzithole seyikulimaza nofana uthole sele iberega amathumbu. Ngombana ikomo leyo besele seyiyikulu khulu bonyana ingahlatjwa kube sitjhebo sokobana idliwe. Ikomo ererhe bonyana ingahlatjwa yikomo eneminyaka emibili leyo yona irerhe nenyama yakhona iseseyihle kwamambala.

bakwenza ngombana bafuna ukwazi bonyana izimvu zabo ziyafana begodu zinombala munye, ukuze bangakwazi bonyana zilahlekelane begodu zingalahleki bazithole bangasazitholi. Bafuna bonyana zifane zibe yinto yinye, ukuze nabazitholako bayazi ukuthi ziyi-colour yinye namkha zimbala omunye.

Iye, banelwazi elaneleko ngombana abantu bemaplasini ngibo abantu bokuthoma, ebathoma ukubona ilizwe leli begodu balandelela bonyana ilizwe libuya kuphi. Ngibo abantu bokuthoma abaziko bonyana ilizweli lisuka kuphi begodu bayazi bonyana likhamba bunjani.

Bazithola baya emapetsini begodu bazithola baya lapha abantu abathenga khona izinto zokufaka amanzi. Bakhambe bayokubawa amanzi ngombana bayazi bonyana bazowathola begodu nabafikileko bazobabawa kuhle angeze babadima. Ngombana bayazi bonyana ilizwe lekhethu libanjwe sisomiso.

Bangazisiza ngokobana babeke amanzi eendaweni lapho khona bangawafihla khona, benzelele bonyana nakufika isikhathi sesomiso bakwazi bonyana bazokuba namanzi. Begodu bazifihle neendaweni lapho ezifihlekileko khona, bakwazi ukuthi nakufika izulu, izulu lingabatholi namkha lifike limotjhe ilizwe labo.

Awa, abazuzi ngokulingana ngombana bakhona abarobha abanye, kufana njengalaba abaseendaweni eziphezulu ngibo abarobha laba ebaseendaweni eziphasi, ngombana bona bayakwazi bonyana bakhulume bonyana bafuna malini. Bese nabafika eendaweni lezi eziphasi babatjele bonyana imali leyo abakatholi imali abebekhuluma ngayo, bese bayabarobha babanikela imali encani.

Akusilo iqiniso ngombana endaweni yeSewula Afrika, sinabo abosomaplasi abaneenkomo ezinengi begodu iinkomo lezo ngezabo. Endaweni yeSewula Afrika, zinengi khulu iinkomo begodu akukho lapho khona kwetjiwa khona iinkomo endaweni yeSewula Afrika. Abosomaplasi banazo iinkomo begodu zinengi, akukho lapho khona ebazeba khona enarheni le. Sikhumbule bonyana inarha le inendawo ekulu, lapho khona abosomaplasi bahlalisa khona iinkomo zabo.

Bayiphophisa iingazi ngombana ikwazi bonyana idleke, nayineengazi angekhe bonyana idleke kuhle. Ingakho bayiphophisa ukuze bakwazi bonyana ikwazi ukudleka, naboyilisa ineengazi angekhe idleke. Begodu angekhe ibe mnandi ngombana isese neengazi zekomo, kufuzekile bonyana ilengiswe, kunjalo vele kukatelelekile ukuze iingazezi ziphume zoke kusale inyama iyodwa.

Akukho engikusolako ngabo, ngombana yisintu sethu angekhe ngasola isintu sethu. Isintu sethu kuzokukatelelekile bonyana ngisithande nanoma sinjalo, ayikho into engiyisolako ngayo, abunakinga ngombana isintu sethu. Nangingathi ngiyokusolz angekhe kukghonakale, ngombana kumele sibusele sikwazi ukugidinga isintu sethu njengamaNdebele.

Lokho kubangelwa kukobana iinyoni lezi ezifana namagalikuni, ziyadura azisatholakali lula njalo zibiza imali ekulu khulu, nabayozithatha bazithengise angeze bazi bonyana bayozibiza malini, zidura zibiza imali enengi khulu. Angekhe kube lula bonyana bakwazi abantu bonyana bazithengise nofana abantu bazithenge. Ingakho zingatholakali lula azitholakali lula, tholakala eendaweni ezikude begodu zibiza imali ephezulu khulu.

kubangwa kukobana izinto sezithoma ukudura khulu, izinto zelizwe sezibiza imali ephezulu khulu. Kubangelwa kukobana ukudla kweenkukhu nakho kuyadura nabakubiza imali encani nabathengisa inyama, angekhe imali le abathenge ngayo ibuye, kukatelelekile bonyana bayikhuphule babize imali ephezulu.

Iye, bangazirhuluphela ngombana lapho zobe banazo iinsetjenziswa nofana imali abazoyithola, bonyana bakwazi ukuthenga izinto abazozisebenzisa. Into eyenza bonyana ilutjha lingakghoni bonyana lirhelebhe, kukobana iinsebenziswa azikho, ayikho into abangayithola bonyana bakwazi ukusebenza ngayo. Umbuso nawungabathengela iinsetjenziswa lapho abantu abanengi bangazithola barhelebha, ukuze bakwazi ukurhelebha imindeni yabo. Ngombana ukurhelebha ngokulima nabo bokuthola bathola ukudla, bakwazi ukurhelebha imindeni bonyana idle.

Bayakuthanda ngombana bayazi bonyana nakufika iinkathi bonyana emakhaya benze iminyanya, bayozithola benza imali ngokuthi bathengise iinkomo nofana bathengise iimbuzi lezo. Ngombana bayazi bonyana endaweni yekhethu, kukatelelekile bonyana nawenza umnyanya uzithole uhlaba ikomo nofana uhlaba imbuzi, ukuze kukwazi bonyana kube nesitjhebo. Lapho-ke abantu bemakhaya laba abathengisa iimbuzi nofana iinkomo, bazithola bathengisa baba nemali iphenduke ibe lirhwebo into le kibo. Bazithola banemali ingakho bathanda ukufuya iinlwana ezifana neembuzi neenkomo, bayazi bonyana siyafika isikhathi lapho khona amaNdebele azokuhlaba khona ikomo nofana azokuhlaba khona imbuzi.

Ngicabanga bonyana zitholakala eendaweni zemakhaya, ngombana kulapho khona abantu abanzima bebathanda khona ukutjala khona, nofana lapho bebazi khona bonyana iinhlahla bazithola njani. Yingakho zitholakala eendaweni zemakhaya, eendaweni ezifana nabodorobheni angekhe zatholakala iinhlahla, ngombana akukho lapho khona batjala khona iinhlahla lezo. Ingakho zizokutholakala eendaweni zemakhaya, ngombana abantu bemakhaya ngibo abantu abazi iinhlahla, bonyana zitjalwa njani namkha ngisiphi isihlahla ekumele basiberegise.

Abanalo ilungelo lokuya lapho, ngombana angekhe kubarhelebhe ngalitho, ngombana sikhumbule bonyana nabathengisa iplasi kukatelelekile bonyana bakhambe bathathe abezimu babo, bayokubaphahlela laphokhunye. Namkha bayobenzela indawo lapho baya khona, bonyana bayobaphahlela khona, angekhe kusakghonakala bonyana babuyele eplasini lelo, ngombana baphumile bona abasekho kilo, selithethwe ngomunye umuntu.

Iye, bayaya ngombana kukatelelekile bonyana bakhambe bayokufunda bafunde begodu bakwazi izinto ezinengi. Angekhe soloko bahleli emaplasini ayikho into abayifundako abazi litho, lokho bazozithola basekingeni khulukhulu.

Kunengi khulukhulu ongakwenza ngemvu, ungazithola wenza ama-jersey namkha wenza izembatho zokugcoka ngesikhumba sayo imvu. Ungazithola uthengisa unerhwebo namkha ungazithola unenyama udla. Kunengi khulukhulu ongakwenza ngemvu, imvu ibalulekile begodu abantu abanengi bayazifuna izimvu. Ngakho-ke kubalulekile bonyana ube nayo imvu namkha uzithole uzifuya, ngombana ngelinye lamalanga zizokurhelebha.